Eyona nto ibalulekileyo kukuqinisekisa ukuba naluphi na uphawu olungaqhelekanga olubonakala emva kokufumana isitofu luyanikwa ingxelo. Oku kubalulekile ukuza, ukuze amaziko ezempilo akwazi ukuqokelela ulwazi, alahlalutye kwaye aqonde ukuba ingaba kukho olwamano phakathi kwesitofu nesiphumo esibi.

Ndiyaxolisa kakhulu ngokulahlekelwa ngumama wakho. Ndiyazi ukuba bekwanzima kakhulu kuwe kwaye ndiyabona ukuba kubuhlungu kangakanani. Enkosi kakhulu ngokundithemba nokundixelela oku. Ndiyazi okokuba ubunesibindi esikhulu ukwenza njalo kwaye ndiyayixabisa loo nto. Kubuhlungu ukuziva udambukile udakumbile kwaye akufuneki unyamezele loo nto uwedwa. Kubalulekile ukuba ukhululeke kwaye ungazibambi ngaphakathi xa umzimba wakho ungaphilanga, uye esibhedlele okanye kugqirha. Ngokufanayo nangengqondo yakho, xa ingalunganga kufuneka ufumane uncedo.

Nangona umntu odla ubomi bedolophini enokufikelela lula kwiinkonzo zempilo imicelimngeni yobomi basezidolophini inokwenza ukuba kube nzima ukwenza utshintsho oluyimfuneko kwindlela yokuphila. Kwelinye icala, abantu basezilalini basenokungafikeleli ngokulula kuncedo kodwa indlela yabo yophila isenokuba nempilo yokungakumbi kwezakhayo. Ekugqibeleni, ukuphatha uxinzelelo lwegazi kufuna ulwazi ukufikelelela kuncedo kunye nokuzinikela ekwenzeni utshintsho kwindlela yokuphila.

Ukucinga kwam kakhulu nokuhlala ndifuna izisombululo, nangona ngamanye amaxesha kubonakala ngathi luxinzelelo okanye ukungaphumli, kum ayisiyongxaki yengqondo efuna amayeza, endaweni yoko yingxalenye yobume bam bokufuna ukufikelela kwisombululo ezingcono kakhulu. Ukuba bendinako ukufumana ulwazi olwaneleyo okanye isisombululo esipheleleyo, loo nto ibingaphela.

Oku kubuhlungu kakhulu kwaye kuza nomthwalo omkhulu. Ukuba bendingugqirha ndingaziva ndihleli kumxube weemvakalelo ezahlukeneyo, zonke zixinzeleleke kakhulu. Ukukhathazeka okukhulu ndandiyokuba nako, eyona mvakalelo iphambili ibiya kuba kukukhathazeka okunzulu ngesigulana. Ndiyazi iziphumo ezoyikekayo zokungathathi iyeza le-HIV and AIDS. Ukuba, ukubona umntu esenza isigqibo esinokumkhokelela isigulo esibi kakhulu nokufa, ngelixa uncedo lukhona, kubuhlungu kakhulu.

Imali karhulumente yenkamnkam ayikwazi uzibonelela zonke iimfuno zempilo yabantu abadala, khona ke awunokubalisa ngayo ngoba ikhona. Imali karhulumente iyafuneka uba inyuswe ngoba abantu abadala aba abahlali banayo le mali and ayivali zonke izidingo zabo. Le mali karhulumente ikhutshwa ngurhulumente incinci, ifuna ngathi ingayongezwa ukwazi abantu abadala bangakwazi ubonelela izidingo zabo abadibana nazo empilweni mihla le.

Cha, ngokubanzi iinkonzo zomlilo aziwafikeleli ngokukhawuleza okwaneleyo amatyotyombe eMzantsi Afrika. Eli ngumngeni omkhulu ojongene namasebe omlilo kulo lonke ilizwe kwaye liba neziphumo ezibi kakhulu kubahlali.

Iikliniki ezihambayo zidlala indima ebalulekileyo kakhulu ekufikeleleni kuluntu olungabonelelwanga ngokwaneleyo nangeenkonzo zempilo, ngakumbi kwiindawo eziselalini okanye ezikude. Nangona zinegalelo elikhulu, kukho iinkalo ezibalulekileyo ezinokuphuculwa ukuze zisebenze ngempumelelo nangakumbi. Eyona nkalo ibalulekileyo enokuphuculwa ziimpawu zeekliniki ezihambayo kwaye kubonelelwa ngeenkonzo ezigqibeleleyo kunyango lokuqala.

Abantwana abalambileyo abakwazi ukufunda. Umntwana olambileyo akaqwalaseli, akakwazi ukugxila ekufundeni kwaye uba nesantya sokudinwa. Ukutya esikolweni kuqinisekisa ukuba banamandla okufunda. Ukutya okuyimfuneko kunika abantwana ukutya okuyimfuneko kunezakhamzimba ezifanelekileyo, ii-nutrients, abazidingayo ukuze bakhule baze baphuhlise ingqondo yabo.

Ngamafutshane, iinkonzo zikaxakeka edolophini zihlala zineentuthuko ezininzi nezibonelelo ezibenza bakwazi ukuphendula ngokukhawuleza, nangona imingeni ethile njengezikhukhula kumatyotyombe isengumthwalo omkhulu. Emaphandleni kunqongophala kwezibonelelo, izindlela ezisembi kunye nemiqobo kunxibelelwano zenza ukuba ixesha lokuphendula libe lide kakhulu. Nto leyo ebangela umngcipheko omkhulu kuluntu oluchaphazelekayo zizikhukhula.

Okokuqala, kukunqongophala kolwazi ngempilo. Abantu abaninzi basenokungazi ngokwaneleyo malunga nendlela izifo ezisebenza ngayo okanye unyango olusemthethweni. Oku kubenza bakholelwe lula kwiimfundiso ezilula nezingachanekanga, njengokuba zonke izifo zinyangeka ngokupheleleyo.

Indlela urhulumente angalwenza ngayo ulwazi nge-postpartum depression. Imikhankaso yolwazi olunzulu, urhulumente unokuqala imikhankaso yelizwe lonke usebenzisa iindlela ezahlukeneyo, imithombo yeendaba, ukusebenzisa unomathotholo, umabonakude, amaphephandaba kunye namaqonga eendaba zentlalo, social media, ukusasaza imiyalezo ecacileyo ngesiXhosa kunye nezinye iilwimi zaseMzantsi Afrika. Izibhengezo zoluntu, ukufaka izibhengezo kwiikliniki, izibhedlele, amaziko oluntu kunye nakwiindawo zikawonkewonke.

Iinguqu endingazenza ngomgaqonkqubo wokuxhasa abafundi abakhulelweyo, eyona njongo iphambili bekuya kuba kukuqinisekisa ukuba umfundi okhulelweyo akawufohleli emfundweni yakhe ngenxa yokukhulelwa kwaye afumane inkxaso efanelekileyo ukuze akwazi ukugqiba isikolo aze aphuhlise ikamva lakhe nomntanakhe. Ukuphelisa kwengxikela yokunyanzela ikhefu elide, ukongeza inkxaso yezemfundo, inkxaso yempilo nokuqeqesha, ukuphucula imeko yentlalo nokuqaphela.